Moreki ha ka fihla ka tletlebo ya mofuta o tje, re tlo mo botsa ele pele hore re kopa a bule founu ya hae, re netefatse hore ele kannete-nete data ha ya kena. Ka mora moo re tlo kopa tshwarelo, re fe moreki data e sokang e sebediswa. Ha re qeta ho fa moreki data e sokang e sebediswa, re thuse moreki hore a kenye data eo founung ya hae ho etsa hore, ke tsela ya rona ya ho kopa tshwarelo re le monga lebenkele.

Ho ya ka nna ke le motjha a dulang setjhabeng se sokolang ka data empa se hlokang data ka mehla, setjhaba senang le batjha ba hlokang data ho ya, ho ithuta le ho etsa dintho tsa sekolo. Nka bua le mmuso hore mmuso o be le tsela o thusang batjha bana ka data ka teng. Ditsela tsena e ka ba ditsela tsa ho rekela batjha bana data e itseng, e lekaneng ka kgwedi. Kapa ho patalla Wi-Fi eo batjha ba ka e sebedisang, mohlomong polekeng e tshwanang le library.

Re emetswe hantle re le batjha mabapi le metjha ya ditaba le ditaba tse phatlalatswang lefatsheng lohle. Di re thusa re le batjha ka ho etsa hore lentswe la rona le utlwahale. Bothata ba dintho tsena kaofela ke hore metjha ya ditaba e sebediswa ka mokgwa o sa lokelang. Mme hangata ho phatlalatswa ditaba tsa bohata eleng bofokodi ba metjha ya ditaba, seyalemoya le diteishene.

Ho boloka tjhelete ho di-data bundle tse ntle, le hore di-data bundle di se fele, le hore ha di fela di se kebe tsa o sitisa. Reka di-data bundle tsa LTE kapa di-data bundle tse senang moedi. Tseo eleng hore hangata di qala ho tloha ho hundred and fifty ka kgwedi. Di-data bundle tsena di thusa ho boloka tjhelete, hape di thusa hore o se kebe wa reka kgafetsa-kgafetsa ha ho etsahala hore di fele.

Ho hokela mohala wa ka ho Wi-Fi, ke ile ka ya Google hore Google e nthuse ka hore ke ya jwang di settings-eng ho fumana thuso? Ha nka ke ka kopa motho e mong hore a nthuse. Ke utlwisisa hore hona le dintho tse ke tlamehang ho ithuta tsona ka mohala wa ka e ko o sebedisang.

Wi-Fi ena le nomoro ya disebediswa e kgonang ho e nka. Wi-Fi disebediswa tse hlano, o ka kgona ho hokela di-phone, o hokele di-laptop-o, o boele o hokele le TV. Hore o kgone ho hokela disebediswa tsena ha Wi-Fi, o tlamehile o ye ho di-settings tsa Wi-Fi ho netefatsa hore password ya Wi-Fi e kene ho disebediswa tsena. Mohlala o batla ho hokela laptop-o ya hao ho Wi-Fi, o tlo ya di-settings-eng tsa Wi-Fi, o boele o connect-e laptop-o le Wi-Fi eo ya ka tlung. Hore connect-e, o tlamehile o tlatse password-e ya Wi-Fi sebakeng sa password e tle e kgone ho connect-a.

Motswadi, ntatemoholo o ne a lla bosiu le motshehare a kopa ho rekelwa mohala wa thekeng hore atle a kgone ho bua le baratuwa ba hae, a boele a bue le bakgotsi ba hae. Empa ha ke qeta ho mo rekela mohala wa sejwalejwale, o lla ka hore ha kgone ho utlwisisa hore o sebetsa jwang? O boele hape o lla ka hore ha tsebe hore o tlo founa jwang? Kapa o tlo letsetsa jwang baahisane le bao ba lakatsang ho bua le bona? Seo a llang ka sona ke hore ha tsebe ho sebedisa mohala ona wa sejwalejwale, ke ka hoo a sa o thabeleng.

Hore data ya ka e se ke ya fela, ke tima tshebelediso ya data bakeng sa ditshebetso tse ding kaofela. Mme ke nolofatse tshebediso ya data ho ditshebediso tseo ke di sebedisang kgafetsa jwalo ka WhatsApp. Hape ke netefatsa hore ha ke sebedise disebediswa le di-website tse sebedisang data ya ka e ngata.

Solar e sebedisa kganya ya letsatsi, moya le metsi ho hlahisa matla. Ho hlahisa Wi-Fi, kene ke tla aha solar system e sebetsang hantle ho fehla motlakase. Bongata bona ba motlakase bo tla fetisetswa mohloding wa marangrang o fanang ka Wi-Fi ho motho e mong le e mong ha feela motlakase o tswa ho solar o ntse o kgona hore o tsamaye.